Iingenelelo zolu hlobo lweinshorensi uye ubhalise amalungu omndeni wakho onke ephelele. Nngoko ke xa ngaba ugqiba ukuwabhalisa amalungu omndeni wakho ephelele ufaka amagama wawo, ufake iminyaka yawo, ufake iifani zawo wandule ke ngoku xa ngaba ugqiba ukufaka zonke ezo nkcukacha qho ngenyanga xa kuphela inyanga kunemali oyibhatalayo, qho xa kuphela inyanga kunemali oyibhatalayo, qho xa iphela inyanga ubhatala imali ethile. Loo mali leyo yile ithi incedise mhla elinye lalowo malungu wakho eswelekile ukwazi ukuthi bakungcwabele beyiloo insurance.

Iindlela zokutyala imali ezikhuselekileyo kwaye ezinembuyekezo, eyokuqala, yile yi-investment ngesilungu, ngesiXhosa andiyazi, ngesiNgesi yi-investment. I-investment ufaka imali yakho, imali yakho ngeli xesha uyifakileyo iya ikhula, ikhula, ikhula, ikhula, ikhula. Mhlawumbe izohlala iinyanga mhlawumbi ezintlanu. Xa ngaba seyigqibe, sekugqithe ezi nyanga zintlanu imali yakho ke ngoku iyakwazi ukuthi ikhule seyiphindaphindene neya ubuyifakile. Ngoko ke lolo uhlobo noko olukhuselekileyo endisalibeka phambili, olunkqenkqeza phambili esendike ndilwenze nam endinawo namava ngalo.

I-UIF ibaluleke kakhulu, ibaluleke kakhulu ngoba umsebenzi yile mali itsalwayo xa ngaba umsebenzi esasebenza. Itsalwe yenzela ukuthi mhla sengasasebenzi, amaxesha ngamaxesha obubi, amaxesha xa ngaba intswelangqesho iphezulu, akwazi noko ukufumana eso sonka semihla ngemihla. Ngelo xesha lendlala, ngelo xesha kunqabe umsebenzi, akwazi noko ukuxhamla phaa kulaa mali ka-UIF. Ngoko ke u-UIF uluncedo kakhulu, uluncedo kakhulu ngoba kaloku umsebenzi uyakwazi ukuzuza afumane imali yakhe qho ngenyanga ku-UIF wakhe ayifumane ngendlela, ayisebenzise ngendlela afuna ukuyisebenzisa ngayo.

Amava abuhlungu endike ndaweva malunga nokuqhathwa komqhubi yinkampani ye-insurance kukubana imoto ife, mhlawumbe ibe sengozini i-inshorensi ingakubhataleli. Ngoko ke ibuhlungu eyo nto ibuhlungu, ibuhlungu kakhulu yona. Ngoba xa ngaba usayina isivumelwano sakho neinshorensi ziyabhalwa phaa ubana imoto yakho uba isengozini baza kubhatalela, imoto yakho uba itshile baza kubhatalela, kodwa xa ngaba sekwenzekile abayenzi loo nto bayabaleka.